Ditlhokagalo tse ke di itseng ke lekwaloitshupo, tshedimosetso ya letseno le tshedimosetso ya gore o bereka kwa kae le gore o amogela bokae ka kgwedi. Ke statement-e sa sa banka sa kgwedi le aterese.

Dilo tse le gore o tshwanetse gore o di akanye le go di, le go di yela tlhoko ke gore dibanka di tsadisa tšhelete , eo o tla be o e adima ka bokae. Mme o tshwanetse go tlhopha ya ditlhwatlhwa tse di kwa tlase. Mme mefuta ya dikarata tsa sekoloto tse eleng gore ke a di itse ke student credit cards. Ke credit card ya bana ba college le ba yunibesithi. Mme credit card-a e e na le di-credit limits tse di kwa tlase le tsalo e kwa tlase. E nngwe gape ke rewards credit card. E yona e e na le gore o di-points-e le cash back le dipoelo tse ding tse di farologaneng.

Histori ya gago ha e le mo maemong a siameng dibanka di a go tshepa. Mme di kgona go go adima tšhelete e rileng. Mme fela ha e le kwa tlase dibanka ga di go tshepe. Di ka go adima madi mme di ka se go adime madi. Gore histori ya gago ya go adima madi e tokafale, o tshwanetse wa bula akhaonto ya diaparo e leng gore o ka kgona go e patala kgwedi ka kgwedi. O sa tlodise gore dibanka di kgone go bona gore o na le botshepegi mo go pataleng sekoloto.

O tshwanetse wa nna le bonnete ba gore o nna le o na le letseno le le tsenang. Mme ke lone le le go phidisang. Ke lone la nnete. O seka bua maaka wa re o na le matseno a tsenang a farologaneng. Ka gonne fa o bua maaka wa go feleletsa ba go neile sekoloto se se kwa godimo. Se e leng gore sa go feleletsa se go paletse gore o se duele.

Botlhokwa ba go bala melawana le maemo, ke gore o tshwanetse o itse gore o itsenya mo go eng fa o tsaya sekoloto seo. Gonne o tshwanetse o itse ka ga gore madi a e le gore o adima a tsala ka bokae le gore o tlile go patala bokae kgwedi ka kgwedi.

Batho ba tshwanetse go itse botlhokwa ba karata ya sekoloto. Gonne karata ya sekoloto ga e tshwane le karata e dirisiwang ke mang le mang. Ka gonne karata ya sekoloto ha o e dirisa kgapetsakgapetsa ditsala ya teng e na kwa godimo le go feta.

Dibanka di sheba histori ya gago ya go adima le gore, a a o patala diakhaonto tseo ka tsela e le gore o tshwanetse go di patala. E sheba gape gore a wa bereka. Mme o amogele letseno le le tsenang kgwedi le kgwedi, le sheba le bokgoni jwa go patala.

Molemo wa bank overdraft kgotsa overdraft facility, ke gore banka e go adima madi a e leng gore ga ise a gago. A e leng gore wa tlhoka wa tlhokega dilo tse eleng gore di botlhokwa. Mme borai ba teng ke gore fa kgwedi e fela ba tsaya otlhe ba a goga otlhe, madi a e leng gore ba ka be ba go ba go adimile. Mme o ka iphitlhela o sa sala ka sepe.